Thepa eo ke nang le yona ka tlung ka mona, ya setso sa rona sa Sesotho. Ke tlo qala ka diaparo. Re na le diaparo, e leng Seshweshwe, sa Basotho. Se tsamayang le kobo ya teng ya lesolanka. Ke na le thethana, ya bana ba banana ba Basotho for moradinyana wa ka. Ke boele ke be le nkgo, ya Sesotho. Ke be le katiba ya modiyanyewe le meseme eo basadi ba Basotho, ba e sebedisang ho dula hodima yona.

Ho ya ka nna, moshemane ha kgutla lebollong. Ee ho ya ka Basotho ba mmitsa monna, hobane o se a bollotse. Empa haho bolele hore ka lapeng la habo, e se e le monna. Mahlong a batswadi ba hae e ntse e le moshanyana, e ntse e le ngwana wa bona. O ntse a tlameha ho phethisa thomo, kapa tsohle tseo batswadi ba hae ba mo bolella hore a di etse. Empa ha jwale bana ba, ha ba kgutla lebollong. Ba se ba e nka e le banna le ka malapeng, e se le banna. Ba se ba batla ho tsuba dikwae, ba nwe majwala hobane e se e le banna. Ha ba sa mamela batswadi ba bona, jwalo ka ha ne ba ba mamela pele ba ya lebollong. Jwale ho ya ka nna, ke banna ee Sesothong. Empa ka lapeng, e ntse e le ngwana. E ntse le moshanyana wa mme wa hae le ntate wa hae.

Ha ke nahane seo se ka halefisa mofu. Hobane bafu le bona, ba na le leihlo la semoya. Le o ba bonang ka lona lefatsheng, le ha se ba itholetse. Ka hoo mofu, o a tseba hore maemo a sileng ka lapeng la hae kapa lapeng la habo, ke a feng. Ebile hape wa bona hore na ba lelapa la hae ba lekile ha kae ho mo tholla nku e leng ya hae. Mme seo ha ke nahane seka mohalesifa. Sa bohlokwa ke hore qetellong ya letsatsi. Ba lelapa le batho ba baholo ba dutse fatshe, ba fihlella qetello ya hore setsiba sona se be teng. E leng yona ntlha ya bohlokwa hore qetellong ya letsatsi, hore mofu a tsamaye a na le setsiba sa hae.

Ka taba ena, nna ke sola bophelo ba ditoropong. Hobane batjha ba holelang ditoropong, ba hola ba sa tsebe letho ka taba ya setso le moetlo. Ba hola ka bophelo ba ditoropong. Ka tsela eo toropong ho phelwang ka yona. Ba hola ba se na lesedi, ka setso sa rona le botjhaba ba rona. Empa ha ene ho thwe ho a etsahala. Ebe batho kaofela ba dula mahaeng kapa ba holela metseng, moo ho etsuwang setso le meetlo ka mehla. Ho etsuwang mekete ya heritage, ho ketekwa. Ba bone batho ba baholo ba nang le lerato, le tjheseho for setso le moetlo ya rona. Le bona ba ne ba tlo hola ba na le tjheseho eo. Empa hobane ba holela toropong, moo ditoropong teng ho sa etsweng dintho tseno tsa setso ho hang. Ba hola ba sena taba le setso le botjhaba ba rona.

Ke nahana hore batho ba baholo ha ba bua ka taba ya ho tiisa, le ho aha lelapa. Ba bolela hore, ka hara lenyalo, ho na le ditheko tse ngata tse tlang ho hlaya. Mme motho wa mme ha ngata, ho thwe ke yena a tshwarang lelapa. Ha o hlaha diteko tsena ka mefuta ya tsona. Motho wa mme tlameha a eme still, a eme tabeng ya hae. A ise ntate, tseleng e lokileng. Kamehla a dule a mo etella pele a mmontsha kganya, a mmontsha bophelo. Batho ba basadi ha botho ba tshwara thipa ka bohaleng, ba bolela hore ntwa e feng kapa efeng e tlang e lebile lelapeng la hae. Yena motho wa mme, wa tseba hore na tlameha a e hlanake jwang. Mme motho wa mme hangata o tlameha a ise ntate, tseleng e a tshware thipa ka bohaleng.